Mina ndzi vona swi antswa hikuva swi hunguta ku va munhu a xava naswona swi hunguta ku va munhu loko a nga ri na data a nga kota ku tirhisa yona Wi-Fi.

A ndzi ta xi katsa xiyenge xa ku hleva hikuva vanhu va ti rhandzelaku timhaka a swi ta endla leswaku ku va na vanhu vo tala lava va rhandzaka ku yingisela.

Ndzi yi vona yi antswa hikuva wa swi kota ku tsala swilo swo karhi u tlhela u swi rhumela hi ndzeni ka yona inthanete leyi yi nga ta fikelela eka munhu loyi a faneleke ku ri a yi kuma.

Xana hi swihi swipfuno leswi biha swa ku kuma munhu eka maphephahungu lama.

Loko ndzo sungula phephahungu a ndzi nga ta hakerisa vaaki hileswaku va ta kota ku va va kumeka na vona va yingisela ku va va nga kumeki va hakela.

Ti na nkucetelo wa leswaku vanhu va kota ku va va endla mitlangu ya vona ku ya hi ku hambanahambana.

Hikuva ti va ti lava ku va na mali yo tala naswona ti va ti kumeka ti ri eka mphikizano.

Hi ku vona ka mina yi ta cinca swilo swo tala na ku va yi olovisa swilo.

Ku hambana eka ku rhumela hungu na ku belana riqingho hileswaku munhu loyi u nga ta va u n'wi rhumile a nge fikisi mahungu hi nkarhi naswona a nge humelelisi mahungu hinkwawo kambe hi riqingho wa swi kota ku kuma munhu loyi a nga kwihi na kwihi ku n'wi humesela hungu leri u ri lava ku n'wi humesela rona.

Ina a ndzi ta tsaka swinene hikuva a ku ta va ku ri foni leyi ndzi nga ta va ndzi yi rhandzile.

Vumundzuku bya swihangalasamahungu leswi swi nga kona swi endla swi ta endla swi ta endla leswaku vanhu va kuma mahungu hi xitalo.

I ku va va vulavula swilo leswi nga ta va swi ri swa ntiyiso naswona va kumeka va nga khomiwi.

A ndzi ta tisa swilo swo hambanahambana leswi swi nga ta nyanyula vayingiseri lava va nga ta va va karhi va yingisela.

Mbuyelo wa kona i ku va vanhu va kota ku vona xilo swin'wana na swin'wana leswi va va ta ka va va karhi va swi lava kumbe ku vona swona.

Ndzi vona leswaku a va swi tsakeli hikuva swi ta onha ku va va dumile.

Ku famba ka gezi swi tshikelela Wi-Fi hikuva na yona yi nga koti ku va yi tirha naswona munhu a nge koti ku yi tirhisa loko ku nga ri na gezi.

Mbulavulo wa kona i ku va ku rhumeliwa mahungu laha swi nga lavekiku ku rhuma munhu ku ya a ya fikisa wona.

Ndzi titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva mina ndzi ta va ndzi langutele ku ri un'wana ku ta va a foyina.

Magondzo lama ya faneleke ku tekiwa i ku va va tisa lexi xa ku va wayifa yi ta kota ku va yi kumeka tindhawu to tala nakona ndhawu yo leha swinene.

Ina ndzi tshamile ndzi yi tirhisa naswona yi hambana hikuva Wi-Fi ya le tilayiburali yi na swipimo swa yona leswaku a hinkwaswo leswi u nga ta yi yi tirhisa swona handle ka ku va u hlaya tibuku naswona ya le kaya yi a yi na mpimo.

Anakanya u ri muteki wa mahungu loyi a ri tirha eka khampani yo va hlayisi.

Timfanelo ta vona i ku va va kumeka va hunguta mali leyi yi faneleke ku xaviwa.

Swi hambanile hikuva foyini leyi yi hakeliwa n'hweti na n'hweti kambe leyi ya Samsung a ku na leswi u faneleke ku swi hakela.

Mina ndzi vona swi ri na nkucetelo lowu u kucetela munhu leswaku a kumeka na yena a duma ku va a ta komba vanhu kumbe a ta va xifaniso eka vanhu.

Mina ndzi vona yi ri leswo biha hikuva yi humesela handle timhaka to biha.

Xana netiweke leyi xavisiwaka yo va na ntikelo wo antswa yi yini naswona magondzo ya yona hi wani.

Mina ndzi vona yi nga ri kahle hikuva swi endla leswaku n'wana a nga ha dyondzi xikolo a tshamela ku tlanga ti-game-u eka foni ya yena.

Magondzo lama ya faneleke ku tekiwa i ku va va hunguta nxavo wa maphephahungu leswaku munhu un'wana na un'wana a ta kota ku na ku va va va nyika ta etindhawini to hambanahambana ku nga mahala.

Xi na xiave swo va swi kota ku kuma mahungu hi xitalo nakona va kota ku tirha kumbe ku endla eka mahungu.

Magondzo lama ma ndzi nga ta ma teka i ku va ndzi teka swo karhi swo fana na.

Ku xanisiwa hi yona i ku va u nga naswona maletere lama ma nga eka .

Munhu loyi ndzi n'wi tivaka hi wu loyi a tshamaka ekusuhi na le kaya loyi a endlaka tivhidiyo to hlekisa vanhu emugangeni loyi a fambaka hi vito ra XBX laha a hleketisaka vanhu masiku na masiku.

Mbuyelo wa kona hileswaku va kota ku tsala mitirho ya vona va nga ti pfinyinganga kumbe ku ti hlupha eka miehleketo kambe swi khombo ra kona swi endla leswaku va nga pfuki va tive nchumu handle ka ku tshembela yona.

Ndzi vona wu fanerile hikuva va ku pfulela leswi mali ya wena yi kotaka ku vona swona.

Mina ndzi swi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva loko munhu a ri kule na wena a swi olovi ku ri u hatlisela u n'wi fika eka yena kambe loko u n'wi rhumela hikuva u rhikhodile swi endla leswaku mi mahungu lama u lavaka ku n'wu byela wona ma hatlisaka ku fika.

Swiphiqo leswi ndzi nga ta hlangana na swona hileswaku ku ta tirhisa munhu un'wana na un'wana ku ya hi ku hambanahambana ka vona na lava va ka va nga hakelangiki.

va nga endlisa hi ndlela leyo boha xiboho laha muti na muti wu faneleke ku humese mali yo kota ku xava lexi xa xa inthanete ya kona laha vana va vana va vona va nga ta kota ku pfuneka loko va endla swa mitirho ya xikolo ya vona.

Hi n'hweti ndzi xava ka mune data leyi ndzi yi tirhisaka naswona ndzi xava eka MTN laha ndzi yi kumeke hi ku chipa swinene.

Swi endla leswaku loko u lava ku kamba swilo swo karhi elayiburari u hatla u swi kuma hi xihatla.

Pulatifomo leyi va faneleke va yi tirhisa i pulatifomo ya mahungu ya ka TikTok laha vanhu vo tala va nga na yona.

Ku hambana eka riqingho leri ndzi ri tirhisaka sweswi hileswaku riqingho le ra khale a ri nga swi koti ku va ri tirha leswi ndzi swi tirhisaka sweswi swo fana no chela tinghoma to tala rona a ri nga cheli tinghoma.

Mahungu ya mitlangu lama ni nga tshama ni wa hlaya i mahungu ya bolo laha a ku tlanga xipano swo hambanahambana leswi a swi tlangela ya misava hinkwayo.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa la i ku va vanhu va xava lexi xa laha swi nga ta hunguta leswaku vanhu va nga xavi .

Yi hlayisa nkarhi hikuva nkarhi lowu u faneleke u wu tirhisa ku ya eka munhu u ya n'wi byela mahungu swi endlaka leswaku u tirhisa hi xinkarhana xitsongo ku n'wi rhumela wona hi selulafoni.

Ndzi vona wu hlayisekile swinene hikuva vanhu vo tala va ha hanya hi ndhavuko.

Xi nga tirhisa hi ku komba mpfuno wa dyondzo na mbuyelo lowu dyondzo wu wu endlaku endzhaku ka loko u hetile xikolo swi nga tlhontlha vana va xikolo ku nghena xikolo.

Hi ku vona ka mina tin'wanyana i ku va ti kota ku tirha nkarhi wo leha ku tlula tin'wanyana hikuva mhaka yo va data yi durha swinene.

I xilo lexi u xi tirhisaka ku lavisisa vukambisi bya lebyi u lavaka ku tiva swona hi selulafoyini.

Swi endla leswaku u nga ha tshameli ku dyondza kambe u tshamela ku tlanga swilo leswi u swi tlangaka laha swi ku endlaka leswaku exikolweni u nga ha koti ku va u hleketa hi ndlela leyi a wu ta dyondzisa xiswona.

Leswi swi kota ku pfuna munhu leswaku xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka endzeni ka selulafoni ya yena a hatlisa a xi kuma.

Xana u vona swi ri kahle leswaku vanhu va kota ku tirhisa kumbe ku fikelela.

Xana ndzi fanele ndzi endla yini loko datara ya mina yi hela nkarhi na nkarhi.

Leswi swi endla leswaku vana va xikolo va ta kota ku va va ti nyiketela ngopfu etidyondzweni ta vona.

Swa laveka laha vanhu va nga ta kuma mahungu hi xitalo naswona va nga ta ku ma kumela kusuhani.

Swi endla leswaku loko u lava xilo eka inthanete u nga kota ku va u ya xi kamba kona ku lavisisa leswi u swi lavaka.

Leswi a wu swi tirhisa a swa ha koti ku swi tirhisa loko yi nga ri kona.

Swi endla leswaku nkama wihi na wihi u nga tirhisa selulafoni ya wena kambe u nga ri na ku heleriwa.

U nyikiwile xinkarhana eka xiyanimoya ku vutisa vaakatiko hikuva va vutisa.

Xana hungu leri lama khandziyisiweke ma nga phikizana na njhani ?

Hikokwalaho ko va munhu a tirhisa hi ndlela leyi nga faneleriki kumbe a yi tirhisa swinene.

Xikhumba hi ndlela leyi swi endla leswaku ku va ni ku durha swinene.

Ina ku na ku hambana swinene na matirhiselo ya wona a ma fani.

Hikuva swi endla ku leswaku loko u swi tirhisa hi ndlela leyo swi nga endla leswaku datara ya wena yi hatlisa yi hela.

Yi nga lulamisa hi ndlela leyi yo chipisa leswaku vanhu vo tala va ta kumeka va ri karhi va xava.

Nkoka wa wona i ku va loko u ri ku hlayeni ka tibuku u lava ku kamba swin'wanyana hi selulafoni wa swi kota ku yi tirhisa.

Hikuva u va u ri ku yi tirhiseni swa nkoka swinene.

Ndzi nga vula leswaku wu le henhla swinene naswona vanhu vo tala a va ha koti ku yi fikelela.

Xana ku hunguta ka vahlayi lava kandziyisiweke kumbe.

Ina, u nga yi tirhisa naswona a yi lavi mali ku va u kumeka u ri ku yi tirhiseni.

U nga hunguta hi ndlela leyi selulafoni ya wena u nga yi tirhisi minkarhi na minkarhi.

Xana ku va na vahlohloteri vo tala eka lava landzelelaka hi vanhu vo tala swinene misava hinkwayo a swi veki leswaku .

Xana phephahungu ma fanele ma emahlweni ma khandziyisa loko lexitsongo ntsena.

U fanele ku lwa na nxavo wa yona hikuva wu va wu kumekene.

Xana ndzi fakele swilo swa swa Afrika ehandle ka tiko.

Swi endla leswaku ku nga vi munhu wihi na wihi loyi a tirhiseni Wi-Fi yaleyo.

Nkoka wa wona i ku va vanhu va ya emahlohungu ku ku va va pfuneka.

Xinavetiso hi lexi xo fana na xi katsaka vanhu vo hambanahambana.

I ku va nkarhi na nkarhi u fanele datara ya wena hi nkarhi ku va yi nga ku ku heleli.

Ku hambana hi maendlelo ya kona ni mavulavulelo ya kona.

Mintlawa yo mbango yi sola kwaloku ku phephahungu ku tirhisiwa ka phepha.

Xana u vona swi ri ku va leswaku ma tiyunivhesiti ma tirhisa.

Van'wana vanhu va ti-chatbot vanhu mintirho kasi va va pfuna kumbe

Mina ndzi vona leswaku swi nge kumeki swi ri kahle ku va khampani yi kumeka yi nyika vatirhi mali yo tlula yona.

A yi hambananga hikuva tirhisa ka wayifa naswona tirhisa eka dayitara.

Swi nga pfuna hi ndlela leyo yo tisa mintirho leyi nga ta pfuna vanhu lava nga le vuswetini.

Xana ndzi swi tiva ku xikolo xi seketelo na xinatiso.

Ma endla hi ndlela leyo vanhu va faneleke ku ti ku va ti ta va pfuna mundzuku.

Swihlovo swi sirheleriwa hi ndlela leyo tshamela ku basisiwa nkama ni nkama.

Hileswaku va nge pfuki va tivi nchumu ehandle ka ku va va tirhisa xan'wanchumu, ku va va tiva leswi lavaka ku va pasisa.